Ndingamcebisa ukuba before aqale athenge umzi makenze uphando. Ayokwenza uphando xa uzawuthenga umzi zeziphi iindlela ozihambayo, zeziphi ii-channels ozihambayo before ayokwenza isicelo semalimboleko. Kwenzela athi esithi uyokwenza esaa sicelo semalimboleko, abe enento yonke esesandleni kwaye azazi uba uza kudinga malini kuyo yonke le nto yale ndlu. Kwaye yimalini ezawufuneke eyibuyisile emveni kokuba ethe wayithenga le ndlu.